Ku hluvuka ka switirhisiwa swi endli leswaku swilo swi cinca manguva lawa, swo fana na tifoni khale a ku nga ri na tifoni, leswi a swi endla leswaku vutomi byi tika loko u fanele u vulavula na munhu loyi a nga kule. So ku va swilo swi hluvukisiwile swi endli leswaku ku va na ku olova ka ku vulavula na munhu loyi a nga kule na wena.

Swipfuno swa kona hileswaku va u dyondza u tshamile ekaya, leswi endlaka leswaku u nga durheliwi hi timhaka ta ku fana na ku hakela vutshamo bya wena. Kambe xo biha xa kona i ku va ku ri na problem ya network, leswi nga endlaka leswaku u miss-a kumbe ku hundziwa hi tin'wani ta titlilasi.

Hi ku vona ka mina, ndzi vona vumundzuku bya swihangalasamahungu swa le Afrika-Dzonga byi ri kahle swinene, hikuva byi tshama byi ri ready ku tshama ku karhi ku yi tivisa tiko eka leswi humelelaka etikweni. Se hi ku ya hi mina ni vona swi ri ku tirheni hi ndlela ya kahle swinene.

Ndzi nga ri hlohlotelo leswaku ku tsariwa kumbe ku tivisiwa ntsena timhaka leti ti kandziyisiweke kumbe leti tiyisisiweke leswaku i ntiyiso. Ku nga ha ri ku teka timhaka leti na letiya, sweswo swi ta va swi karhi swi dlaya phephahungu ra muganga wa ka hina.

Mbulavulo u nga wu lemuka hikuva u tsarile hansi ebukwini kumbe ephepheni ku tiyisisa kumbe ku lunghisela leswi u faneleke u vulavula hi swona. Swoswoleswo swi ta endla leswaku u nyika mbulavulo wa wena hi ku hetiseka.

Ndzi nga tisirhelela hikuva ndzi vona leswaku ni yi tirhisa hindlela leyinene, ndzi yi tirhisa eka swilo swa nkoka. Ku nga ri ku yi tirhisa hi ndlela leyi ya ku ndzi nghena ka leswi na leswiya swa ku tsakisa mina n'winyi, kambe ku ri swileswi nga na nkoka swi nga ta ndzi nyika vumundzuku lebyinene.

Mimpfuno ya ku tirhisa tiselulafoni na tikhompyuta i ku endla leswaku swilo swi hi olovela. Swo fana na selulafoni ndzi nga swi kota ku vulavula na munhu loyi a nga le kule lomuya majoni mina ndzi ri laha kaya laha Limpopo. Swo fana na tikhompyuta hi nga ti tirhisa ku apulaya swa xikolo, ku apulaya mitirho leswi nga ta hi pfuna. Xo biha i ku va munhu a tirhisa selulafoni ku endla swilo swo ka swi nga ri kahle, ku tsala mahungu yo biha hi van'wani vanhu kumbe ku foyina u rhuketela van'wani vanhu. Tikhompyuta swo biha leswi ti nga swi endlaka i ku va ti karhi tiendla vanhu vutsotsi, ku hembela vanhu kumbe ku nghena u tirhisa khompyuta ya wun'wani wa rikwerhu mi nga twanananga i vubihi bya kona bya computer.

Makhombo ya ku tirhisa Wi-Fi ya mahala, hileswaku munhu a nga kota ku tirhisa foni ya wena kumbe ku endla swin'wana kumbe ku ku yivela hikuva u karhi u tirhisa Wi-Fi ya mahala, so swi na khombo swinene.

Ndzi vona swi nga lulamanga hikuva a hi hinkwenu hi nga ta kota ku fikelela ku humesa mali yo tala leswaku hi dyondza eka inthanete. So ndzi vona swi nga lulamangi a ku fanele ku dyondziwa mahala kumbe ku ri na tibasari leti ku hakelaka tidyondzo ta wena.

Swikolo swi nga yisa emahlweni vutivi bya AI hikuva swi kondletela kumbe ku hlohlotela vana va xikolo leswaku va tirhisa AI eka tidyondzo ta vona. Sweswo swi nga endla leswaku vutivi bya AI byi ya byi ya emahlweni kumbe byi ya byi ndlandlamuka.

Social media yi nga tirhisiwa hi tindlela to tala ku hangalasa mahungu lama hoxeke kumbe ya mavunwa. Yi nga swi tirhisa hi ku tirhisa tiselulafoni ta hina ti-computer, tithelevhixini na tirhadiyo ku hangalasa mahungu ma muxaka wolowo.

Wi-Fi yi na nkoka swinene ku va u ri na yona ekaya, hikuva yi pfuna vana va xikolo ku va va lavisisa hi mitirhokaya ya vona kumbe ku lavisisa hi swin'wana swo fana na tiasayimente kumbe ti-project-e leti va nyikiweke tona eswikolweni.

Vutshunguri bya le kule ku kongomisiwa eka vutshunguri lebyi kumekaka eka tindhawu to fana na ta le matikweni ya le handle. Laha vutshunguri lebyi byi nga tirhisiwaka ku pfuna vavabyi lava nga ka swiyimo swo tika leswi nga kotekiki ku tshunguleka kusuka eka vutshunguri lebyi hi nga na byona etikweni ra hina.

Swi na nkoka leswaku eswipano swa mitlangu ya laha ka hina kumbe matiko ya ka hina swi vulavuriwa ngopfu, ku tlula swipano swa mitlangu ya le matikweni ya le handle. Hikuva loko hi vulavula vunene bya swipano swa mitlangu ya le matikweni ya ka hina swi ta endla leswaku seketelo na wona wu ya wu ndlandlamuka leswi swi nga kahle eka swipano swa mitlangu ya le kaya kumbe ya matiko.

Ina ndzi yi tirhisile, a ku ri Wi-Fi ya le xikolweni laha a ndzi dyondza kona edyunivhesiti ya Venda. Wi-Fi ya muxaka lowu a yi ri kahle swinene ntirhisano wa yona na wona a wu ri kahle a ndzi na xo biha ndzi nga xi vulaka hi ntirhisano wa Wi-Fi leyi.

Ndzi nga dzikisa tinhlokomhaka ka to fana ni mati, hikuva ku pfumaleka ka mati, hikuva mati ya pfumaleka swinene etikweni leri ndzi tshamaka eka rona. Xin'wana ndzi nga nyika nhlokomhaka ya vugevenga hikuva sweswi hi hanya eka nkarhi wo biha laha vugevenga byi nga ti nyika matimba, laha vanhu va yiveriwa minhundzu ya vona siku na siku. So ndzi nga nyika tinhlokomhaka leti ku tisa antswiso etikweni ra ka hina.

Ndlela yo veka network ya Wi-Fi leyi sirhelelekeke i ku va u seta leswi hi ngo i password. Password yi ta pfuna leswaku Wi-Fi kumbe netiweke ya Wi-Fi ya wena yi nga fikeleriwa hi mani na mani.

Mfumo wu nga tiyisisa leswaku muakatiko un'wana na un'wana wa Afrika-Dzonga a fikelela vuhlanganisi bya inthanete, hikuva va hi vekelela ti Wi-Fi ta mahala eka muganga wun'wani na wun'wani kumbe eka xitarata xin'wana na xin'wana leti nga ta fikeleriwa hi muakatiko un'wana na un'wana. Hi ku ya hi hi ku endla sweswo swi ta endla leswaku muakatiko un'wana na un'wana a va na vuhlanganisi bya inthanete leyi ringaneleke.